Dilo tse di ka sekasekiwang ke banka fa di amogela kopo ya karata ya sekolo, banka tshwanetse e tsebe gore e fa motho o nepagetseng ditokomane. Banka e lebelela gore o na le dikoloto tse di kana kang, banka e lebelela maemo a gago a ditšhelete gape e lebelela gore o ka kgona go patala dikoloto tsa gago.

Dikarata tsa sekoloto di a fapa-fapana, tlamehile o akanyetse fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata e fe ya sekoloto. Go na le karata ya low interest credit card, go na le karata ya rewards credit card, go na le karata ya balance credit card transfer card, go na le student credit card, go na le travel credit card gape go na le business credit card. Di di ngata-ngata di tsamaya ka mabitso tlamehile o lebelele seo se o se tlhokang gore se tsamaisana le credit card eo e o tlabe o na le ona ka nako eo kgotsa gore karata eo o na le ona na, o kgone gore o ka berekisa yona ka nako eo.

Sekoloto sa ka le histori ya ka ya go adima madi ke dintlha tse kgolo tse amang tsela eo ke tla be ke dira kopo ya karata ya sekoloto ka yone. Ga e beng histori ya ka ya go kadima madi e kwa godimo, banka ke yone tlameile e nke tshweetso gore a na ke tla qualify-a gore nka direlwa karata ya sekoloto kgotsa nka thuswa jwang gore dikoloto tsaka tseo tse ke nang le tsona di ka tokafatswa ke kgone gore ke direlwe karata ya sekoloto ke yona banka eo.